Intengo yeembaseli seyinyuke khulu. Amabubulo weembhesi ezikhamba ibanga elide, avele athole iintjhijilo ngombana abaneentjhijilo khulu ngombana inani lakhona leembaseli sele linyuke khulu.

Ngiyakgabhudlheka khulu ngombana lokho kutjho bona umtjhayeli akawuhloniphi umthetho wendlela begodu lokho kutjho bonyana angasfaka nathi, abantu esikhwele ngemateksini engozini njengoba anganatjhejo begodu angawuhloniphi khulu umthetho nje.

Isilinganiso sebelo ekufanele iimbhesi zikhambe ngaso, yi-sixty per kilometre ukuze zingatjhayisani endleleni zikhambisane kuhle.

Amatayere wethraga kufuze bonyana atjhuguluke, ngemva kweenyanga eziyisithandathu ukuqinisekisa ukuphepha. Fanele atjhugululwe ngemva kweenyanga eziyisithandathu.

Atholakala, kuneendawo lapha kuthengiswa khona amathikithi wembesi. Ayatholakala eendaweni ezinjengama-mall, ayatholakala nalapha kulayitjhwa khona abantu

Angiboni bonyana babuye babacabangele ngombana basuke nabo bacabangela intengo yeembaseli. Ukubona abantu badosa emhlweni, angiboni bonyana babuye babacabangele semane bayayikhuphula nje ngaphandle kokutjheja.

Kufuneka bonyana kwaziwe igama lekampani engaphasi kwayo, kwaziwe nenambapleyidi bonyana kungiyo na, esemthethweni. Ukuze kuvimbeleke nofana kukhandelwe ubungozi.

Ngiyaphika ngombana imithetho yendlela, ibekelwe woke umuntu nofana ukukhamba ngekoloyi, nofana ukhamba ngeteksi, nofana ngebhesi. Imithetho yendlela, ibekelwe wokumuntu osuke akhamba endleleni leyo, noma angasebenzisa siphi isithuthi kodwana kufanele awuhloniphe bekawuthobele umthetho wendlela.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukobana, imizimba iyadinwa lokha nawutjhayela ibanga elide. Abanye babo bayadinwa, ebusuku abakwazi bonyana babone kuhle, okubangela bonyana kube neentjhijilo lezi.

Kungaba kuhle khulu. Lokho kungenza bonyana kube nokuhlaliseka kuhle.

Kunomthelela omuhle ngombana azisa umnotho kithi. Amathraga la athutha ipahla, asuke athutha ipahla eyahlukahlukeneko, ayisa eendaweni ezahlukahlukeneko. Kuba nokutjhentjhisana kwepahla, lokho nakho kuyawukhuphula umnotho wethu.

Kuqakathekile ngombana uyakwazi bonyana ubize i-Uber nofana ama-Bolt. Abonise bonyana azokufika ngeskhathi esibekiweko, aphinde akuse lapho uyakhona ngokurhaba kodwana khona akukakateleleki bonyana usebenzise ama-Uber nofana ma-Bolt njengeenthuthi zakho.

Awa, ngombana iinthuthi ziba neentjhijilo ezinengi khulu ziyaladelisa, zikhamba zijama. Kuba lula khulu lokha nawunekoloyakho ngombana usuke wazi bona uyendaweni leyo. Akufanele bonyana ukhambe ujama, ulanda abantu. Ingakho abantu abanengi sebabona bonyana kungcono khulu bonyana ube nekoloyakho. Noma kungehla intengo zokukhwela iimbhesi, angeze kwadosa abatjhayeli beenkoloyi bonyana basebenzisi iinthuthi.

Kufuze bonyana bangathi bangatholwa, banikelwe amathikithi babhadele ngombana abakhalimeki. Urhulumende uyibekile imithetho yendlela ebonisako kobanyana, kufuze abantu bakhwele eenthuthini ngokulingana. Ngesilingano esibekelwe isthuthi leso ngasinye ngasinye. Ngakho-ke kufuze bonyana bakhalinywe ngokobana, banikelwe amathikithi babhadale, lokha nabakhweze abantu ngokudluleleko.

Khona kuyahluka, kuyaba neskhathi lapha iteksi nayingakazali khulu nihlale kuhle kodwana kuthi lapha seyizele khulu sewoke umuntu akhwelile eenhlalweni zabo ngokulingana, kube nzima khulu ngombana imizimba yabantu ayilingani kuba nokuthi niminyane.

Kukobana izinga leembaseli selinyukile. Nokobana iinkoloyi zabo zinokonakala ekukhambeni kweskhathi okwenza bonyana badinge imali. Nokobana abatjhayeli bamateksi, babatjhayelisa kanzima nofana kabudisi endleleni.

Kukobana aqinise ukuphepha kwabantu, ekutheni bakwazi ukusebenzisa ama-Uber. Inengi labantu abanakho ukuthemba ama-Uber ngombana basabela ubungozi bokulahleka, abanye babo bayabulawa. Ngakho-ke urhulumende angakhipha isaziso sokobana, iinkampani lezi eziphezulu ezethembekileko zama-Uber, zibonakaliswe ebantwini abantu abangathembela kizo.

Iye babaphatha kuhle, ngaphandle kokobana kube neentjhijilo zokobana iimbhesi zifika ngemva kweskhathi. Ziyaladelwa ekuseni nokobana kuthi nalokha ntambama nakufanele zifike, zifike ngemva kwesikhathi.

Iintjhijilo eziba khona bona basabela bonyana iingebengu ngeze babangenela na, bathathe iimbhesi bazebe. Kube nobugebengu obungenzekako nofana lokha nazikhambe ebusuku nakungenzeka bonyana ibe nomraro isakhamba endleleni, irhelebho izolithola msinyana na, ukulungisa ibhesi leyo. Njengoba ngesinyiskhathi kuba nemiraro eyenza bonyana ibhesi ingakhambi nofana imotjheke isendleleni.

Eembhesi ngamalanga kuyahlukumeza ngombana iimbhesi zinokufika ngemva kwesikhathi ezinye ziyonakala endleleni lokho kubuye kube sitjhijilo ebantwini abakhamba ngazo.

Into embi lokha nawukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana ibhesi iyagudluzana ayikwazi bonyana ikhambe kuhle ngendlela efaneleko lokho kuba nobungozi godi ngombana ingase iwe ngendaba yokobana akubi nesikontiri.

Kusiza ngokobana zikwazi ukukhamba kuhle ngaphandle kokobana kube nezinye ezingena ngaphambi kwazo nokobana lokha nazikhambako ngombana iimbhesi azikwazi bonyana zigijime ngendlela iinkoloyezi zigijima ngakhona ngakho-ke kubalulekile bonyana zibenomzila wazo lapha zikhamba zona zodwa.

Kufuze bonyana uyephambili ubikele umtjhayeli wakho bonyana uphathekile akwazi bonyana ajamise ibhesi bakwazi bonyana bakulinde.

Unobangela wokuthi ikhuphuke imali yokukhwela ibhesi kungenziwa ngokobana abantu abanengi basebenzisa iimbhesi ukuya ngemadorobheni nokobana iimbhesi lezi zonakala isikhathi nesikhathi.

Ikoloyi iinkoloyi ezizijameleko zingcono khulu kunalezi zomphakathi ngombana uyakwazi bonyana ukhwele uwedwa ufike endaweni oyakiyo ngesikhathi ekungiso ngesikhathi osihleliweko kuba yikoloyi ezolayitjha wena kuphela engakhambi ijamela abanye godugodu.

Intengo yeembaseli ithinta woke umuntu ngombana lokha nayinyukako yenza bona kube budisi bonyana nikhambe niyemavatjhweni ngobambana ikoloyi iyadingeka bonyana inede ifakwa iimbaseli njengoba zinyukele nje kuba budisi khulu bonyana nikwazi bona nizifake njenganje.

Kubabudisi ngakibo ngombana kufuze bona bathele iimbaseli njalo nabaya lapha bayakhona nofana emakhambeni wabo.

Iye, kulungile bonyana urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana naye njengorhulumende kunabanye ababerega ngaphasi korhulumende ekufuze bonyana nabo bakwazi ukurhola, ngakho-ke imali yeembaseli imali yakho konke eyakurhulumende irhelebha abanye nomphakathi kanye nayo inarha le yoke ngokupheleleko.

Ngiyavuma ngombana ikhona iinzunzo abayitholako njengombana inengi labantu sele babona bona kungcono bonyana basebenzise iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngombana kungizo ezikhamba phambili lokha nebakwazi ukufika ngazo emisebenzini yabo ngesikhathi.

Lokha nawuba nekoloyi kufuze bonyana uhlele iimali zakho ngendlela okungiyo ngombana ikoloyi nayo iyodwa iyafuna bonyana uyenzele isabelomali sayo bona uzokuberega njani ngombana kufuze bonyana ube nemali oyibeke eqadi yeembaseli njalo nakuphela iimbaseli ukwazi bonyana ufakelele.

Ukonga imali yepetroli ngokobana babeke imali elinganeko yeembaseli abazokwazi bonyana bathenge iimbaseli ezaneleko ukuze zizobaqhuba isikhathi eside. Abanye babo benza bonyana abakhambi amabanga amade okuzokwenza bonyana iimbaseli zabo ziphele msinyazana.

Lokha nakunyuka intengo yeembaseli kwenza bonyana nentengo yokudla nayo inyuke khulu konke kuyanyuka ngesikhathi sinye okwenza bona bonyana kube budisi khulu ebantwini ngombana bathi baseqale intengo yeembaseli kuphinde kunyeke nento okungiyo edingakalayo mihla namalanga okukukudla abakudlako.

Iye, kulungile bonyana abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko ngombana lokho kuletha ukuphepha kibo ngaso soke isikhathi ngombana isuke yaziwa ikoloyi leyo ezijameleko bonyana ingeyekhamphani yiphi ngakho-ke kuba budisi bonyana iinlelesi zikwazi bona zisebenzise iinkhamphani iinkoloyi ezinjalo bonyana zenze ubulelesi bazo.

Ukukhwela iimbhayisigila esikhundleni sokusebenzisa ikoloyi kuzobanzima khulu ngombana lapho ibhayisigila ikholwa muntu owodwa. Asithi-ke umndeni woke nawuphelele umalunga amahlanu ngakho-ke abakwazi bonyana boke ngokuphelela kwabo bakhwele iimbhayisigila begodu ibhayisigila izokuthatha isikhathi eside bonyana ibafikise lapha bayakhona.

Akukho okungcono ngombana negezi nayo isezingeni eliphezulu inyuka njalo mihla namalanga nayo idura njengombana iimbaseli zidura ngakhona.

Kusithinta khulu ngombana lokha amabhesi nakukhuphula amathikithi, lokha akutjho bonyana imirholo yethu iyakhutjhulwa. Lokho kwenza bonyana kubebudisi kithi bonyana sikwazi bonyana sithenge amathikithi lawo ngenani eliphezulu, esingakalijwayeli.

Kungombana iimbaseli azifani namathikithi. Iimbaseli zona kungizo ezibiza khulu kodwana amathikithi wona angeze bayehlisa inani lakhona.

Kubalimaza khulu ngombana kufuze bonyana bakhiphe enye imali eqadi ukubhadela amathikithi abakhwela ngawo eembhesini, okukuyinto abangakayijwayeli ngombana nokukhutjhulwa lokhu, kukhutjhulwa abantu bangakalindeli.

Kufuze bonyana abantu bayeleliswe wokukhutjhulwa kwamathikithi weembhesi ngaphambilini. Kungenzeki abantu bangazi, babone sebezwa bonyana amathikithi sekakhutjhuliwe begodu akukafaneli bonyana iintengo nofana iimbaseli zithi zikhuphukile, namathikithi nawo akhuphuke.

Bonyana kutjhejwe bonyana ngibaphi abantu abasebenzisa iinkhwelo lezi ngamalanga nokobana bangakwazi bonyana bathenge amathikithi ngemva kokobana akhutjhulwe.

Iye, urhulumende kufuze bonyana angenelele ngombana ungumuntu orhelebha abantu bakhe, ngakho-ke amathikithi nakukhutjhulwa khulu eenkhamphanini zamabhesi, lokhu kubangela abantu abasebenza emakhitjhini bonyana bangasakwazi bonyana bakhwele iimbhesi.

Awa, angeze kwabadosa khulu mhlamunye kwabanye bangadoseka kodwana abanye bathanda bonyana basebenzise iinkhwelo zabo ngombana nazo iimbhesi zinokufika ngemva kwesikhathi okwenza bonyana balibaziseka emisebenzini yabo.

Iinkhamphani zamabhesi zisuke zikhuphula intengo yamathikithi ngombana basuke nabo baqalene nobujamo obuthize bokobana abasenayo iimali zokunakekela iimbhesi lezi.

Angiboni bonyana bayacabangelwa ngombana bavamise ukukhuphula intengo lezi ngaphandle kokutjheja ngombana nabo basuke basebujameni babo baqala kwezabo.

Iimbhesi ezikhamba amabanga amade, amathikithi wakhona uthola bonyana abiza khulu ngombana nabo baqalisela ubujamo babo begodu nomnotho njengoba uphasi kangaka benzelela bonyana nabo bakwazi ukunakekela iimbhesi lezi, zihlezi zizihle.

Iye, kungcono bonyana abantu abadala esele bakhwela iimbhesi, abarhola ipentjhini bonyana bona babenamathikithi wabo akhethekileko ngombana abasakwazi bonyana babenemali elingana ithikithi elipheleleko.

Kufuze bonyana urhulumende akhiphe umbiko wokobana abantu esele bakhule khulu bakhwele iimbhesi ngenani eliphasi.

Awa, akufuze bonyana baqalwe. Umuntu nomuntu omdala esele akhulile, kufuze kobana kube nombiko nofana umthetho wokobana kufuze bakhwele ngentengo ephasi.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza khulu ukwehliselwa intengo yokukhwela iimbhesi ngombana bangakwazi bonyana bathenge amathikithi ngemali eyaneleko ngombana nayo imali le yomndende, ayikalingani kangako bonyana ingaze yenze izinto ezinengi.

Lokha nabangabaphulela i-fifty percent phezu kwenani lokukhwela kweembhesi.

Awa, azibatjheji ngokupheleleko ngombana kwesinye iskhathi ufumana bonyana iinkhweli lezi nazo azikalungeli bonyana abantu bangazikhwela.

Iye, zikhamba ngefanelo kukho koke lapha abantu abakhwela khona ibhesi, ziyafinyelele koke.

Kwamanye amalanga abantu banokufika ngesikhathi ngombana iimbhesi lezi nazo azifiki ngesikhathi emalangeni amanye, ziyaladelwa zifike ngemva kwesikhathi, zenze bonyana abasebenzi nabo bazithola basekingeni.

Abatjhayeli beembhesi abakaze balile ngabo ngokobana abanayo impatho, ngakho-ke kuyatjho bonyana abatjhayeli laba babaphatha kuhle abakhweli babo.

Ezithutha abantu ngemalokitjhini zifika ngefanelo begodu zanele ukubonyana zibathuthe boke abantu ngombana zinengi ikhathi ezifika ngazo ngokwahlukana kwazo.

Iye, kuyasebenza. Lokho kukhandela bonyana kube nengozi nofana kube ne-thrafiga ede khulu.

Iimbhesi azikenzelwa bonyana zikhambe ngebelo elirhabako. Ngakho-ke nazizokukhambisana nezinye iinkhweli, zizokwenza bonyana kukhambeke ngendlela eyenza bonyana zikhambe buthaka.